Bahlukileyo kubantu abadlala ngokoqobo imidlalo, bona bathi bahlale befithi besempilweni. Abadlala nge-elektroniki mabethunana kaloku abakwazi ukubafithi ngoba umntu elaa xesha alichitha ehleli phayana uhleli phantsi akukho nto ayenzayo, nto leyo enokwazi ukuthi ibulale namehlo akhe ngoba wasoloko ejonge le light ye-screen. So nako mna endikucingayo ekuchaphazela impilo yabo, isikakhulu into yokubana ngokwahlukileyo kwabadlala ngokoqobo bona abakho fithi tu kwaphela.

Inoba bendawuba ngumdlali webhola ekhatywayo kuba ke zonke ndingazikwazi, ndiyacinga uba inoba bendawuzizamela phaa kuyo, uba ndizame phaa kwibhola ekhatywayo.

Ewe, kufuneka ithathwe njengemidlalo yokwenyani ngoba ayingomntu wonke kaloku uzawuba nomdla wokuthi makadlale ngokoqobo okanye abanye abantu bona benobuchule okanye bagqwesa kanye kule ye-elektroniki imidlalo. So ukuze nabo bazive bexabisekile bengabantu ngeziphiwo zabo nangezakhono zabo then sinokutsho ke sithi nale ye-elektroniki imidlalo mayithathwe nayo njengemidlalo eyiyo.

Imisebenzi yokuzonwabisa ngeyomntu wonke, wonke umntu etyebile engatyebanga. Oko kuthi enemali engenamali kufanele abe nayo imisebenzi yokuzonwabisa, wonke umntu ufanelekile ukuthi akhe onwabe.

okanye ukudanisa emkhenkceni. Ndingakuthanda kakhulu ukwenza kona kodwa ke kudinga imali, kudinga nezixhobo ezikhethekileyo kodwa ngeyona nto endicingayo ukuthi nakanjani na ndingayonwabela ukuyenza.

kuyo bayithanda kakhulu ibhola yombhoxo. Bayayithanda, owu bayayithanda.

Ingayimisebenzi efana nokuzoba nalapha kubo iphinde ibe yimidlalo efana nemidlalo ye-chess nakubo ingasebenzisa kakhulu, into ezawusebenzisa ingqondo.

kaloku efana nebhola ekhatywayo ibhola, yombhoxo, i-basketball, iphinde kwakhona nakwimidlalo edlalwa ngeintanethi i-esport ukutsho ngezinye zezinto ezawubagcina ukuthi bahlale besempilweni kwaye bephilile nasengqondweni.

Yimidlalo efana ne-netball, imidlalo efana nee-hockey ingabanceda. Iphinde kwakhona imisebenzi yokudizayina iimpahla, ingabanceda kakhulu.

Kukuhlala sincokole sibalise ngamabali akudala kube mnandi kuhlekwe.

Hayi, andivumelani tu kwaphela nale ngxelo ngoba abakwazi ukuthi bagqalwe njengeembaleki kube bengabaleki.

Ndingalumkisa ngelithi ubani umele azenzele ucwangciso lokudlala oluzawukwazi ukuthi lube khona nexesha lokuphumla nokulala ngokwaneleyo.

Uluvo lwam luthi kuninzi okudingekayo ebomini ukuze ubani abe kanti uphila ubomi obupheleleyo, ayiphelelanga kuphela kukwenza imisebenzi yokuzonwabisa umntu ayithandayo.

Ndiye ndithande ukujayiva okanye ukudanisa ndize ndimamele nomculo.

Ewe, ndingathanda ngoba umdlalo wegalufa ubonakala ungumdlalo owonwabisayo kakhulu kwaye ndingakuvuyela nokufunda into entsha.

Bangancedwa yimisebenzi efana nokuthunga kuquka kunye nokudlala imidlalo efana netshesi.

Sizonwabisa ngokuthi siphume sihambe siyokubuka indalo.

Siye sidibane sihlale sincokole sipheke size sitye.

Sizonwabisa ngokuthi siphume sihambe siyokubuka nezinye iidolophu.

Ndiqala ngokuthi ndenze umsebenzi wam wesikolo ekhaya kwaye ukuba lisekhona ixesha ndiphume ndihambe ndiyokudlala nabahlobo.

Kuthi qatha into okubana nangona bengamawele kodwa kuyacaca ukuthi mntu ngamnye unezinto azixabisayo, kwaye mntu ngamnye unezinto azithandayo ezingafaniyo nezo zewele lakhe.